Ho bohlokwa hore o nosetse tamati ya hao mantsiboya. Lebaka le etsang hore ke bue jwalo, ke hobane ha o nosetsa mantsiboya mobu wa hao ha o phakise o ome metsi a nwella hantle, hona le ho ka nosetsa motsheare kapa hoseng hobane letsatsi le phakisa le tjhese metsi. Ke ka hoo ho le bohlokwa hore o nwesetse tamati ya hao mantsiboya. Ho se ho sena letsatsi hore tamati ya hao e kgone ho etsa jwang? Tamati ya hao e kgone hore e hole e hole ebile e le ntle hobane e thola metsi.

Ntho eo ka ho yona tlhokeho ya metsi ke ntho e nngwe e fanang bothata jwalo ka batho ba lemang. So, e ha ngata e e re fa bothata. Mara jwale ka motho o, o lemang ntho o tla tlameha hore o etse ke hore o dule o na le ona metsi, o etse molemo wa hore o bona le ona metsi hobane a hlokehe haholo.

E mengata e di-college le di-university di ka fang batho ba setjhaba ha re bua ka tsa temo, jwalo ka hore ba ka kgona ho ba ruta ba ba fe tsebo ka taba tsa temo hodima ha ba qeta ho ba fa tsebo eo, ba kgone ho ba fa le tjhelete ya hore ba kgone ho iqalla dikgwebo tse e leng tsa bona. Ho qeta taba ena ya ho sa bana le mosebetsi, ba kgone hore e be bo rakgwebo le bo makgwebo ba kgone ho hira ba bang ba setjhaba ba le bona, ba ba rute.

Batho ba tsofetseng batho ba baholo, re ya le hloka lebaka le etsang hore re le hloke ka taba tse tsa temo, ke hobane lona le tseba haholo ho phala rona. Jwalo ka ha ne ntse le hola, taba tsa temo e ne le tsona tse tummeng haholo ho feta nakong ya kasheko hobane batjha ba bangata ba o tswafa mosebetsi ona. Ebile lona le tseba ntho tse ngata tse rona re sa di tsebeng tse ne di di thusa ka taba tsa temo jwalo bohlale ba lona tabeng tsa temo ke ntho e kgolo ho rona e kareng. Ha re ka re tsebisa tsona, re ka kgona hore re hodise setjhaba le rona, re kgone ho tseba dintho, re re kgone ho lo qeta ntho e o sa bana le mosebetsi mona Afrika Borwa, hobane re na le batjha ba bangata ba senang mosebetsi.

Bona ba ameha haholo ebile ba ameha ka tsela ya hore ha theko e nyoloha, le bona ba tlamehile hore ba etse jwang, ba kgone ba nyolose di-price tsa dintho tse ba di rekisang. Jwale ho di bowetseng jwalo ho etsa hore ba se ke ba ba na le di-customer tse ngata hobane re dula re lla, re re dintho tsa bona di ya re turela. Hape e nngwe ya bobedi ke hore di di ya ba ama hobane ho na le ntho tseo tlameile batho ba di reke tse tlo kgonang ho ba thusa hore ba kgone ho lema. Jwale ha dintho di tura di ya ba lematsa ka pokothong.

Nako e nepahetseng tsa ho lema meroho, o tla tlameha, malome o tlamehile a di leme ka hlabula ha ho tjhesa ke yona nako e nepahetseng eo ya ho jala meroho hore e kgone hore e hole hantle.

Ke bona di tlo thusa bo rapolasi haholo hobane, ho bana le polasi ke mosebetsi o moholo, jwale ha ho ntse ho, ho le jwalo bo rapolasi ba ba tla kgona hore ba shebane le dintho tse ding. Ke ka hoo ke bona ho, ho le bohlokwa hobane le yona di tlo ba thusa ka tsela e makatsang.

Nna ke bona e se bothata ha batho ba ya hona moo Hartbees ho lo tshwasa ditlhapi. Hobane ke ntho e ba e hlokang ho ba bang, o thole hore ba batla ho di hodisa ditlhapi tseo. Ba kgone ho ba bo rakgwebo. Jwale ke bona ho se phoso hang feela ba di tshwere hantle, ba di hodise.

Hore mohlape wa hao o be hantle, lona batho ba hara dipolasi, le tla tlameha hore le bane le sebaka se seholo hore dikgomo tsa lona di kgone hore di be hantle, di phela hantle, di hole hantle. Ha o na le kgomo tse ngata, mohlape wa hao o tlamehile o be moholo hore di kgone hore di hole hantle.

Nka etsa hore ho ba ne le kopano mabapi a ka le bona hore ho kgone ho dula fatshe ho buisana. Ke ba botse hore bona ne ba ka lakatsa hore ke ba lefe le tjhelete e kakang, haebe ke tjhelete ke sa kgoneng ho ba fa yona. Nka ba hlalosetsa hore polasi ha e etse tjhelete e ngata ka tsela eo hore nka ba lefella yona, empa nka kgona hore ke ba fe bokana. ka mokgwa o ba tla kgona hore ba buisane ba dumellane ha e be ba dumellana.

He e ileng ya hoja ke ne ke na le naha e ne e leng ya ka, ke ne nka ipulela kgwebo ya ho rekisa dijo. Ke ne ke tla kgona hore ke phehele batho ba yang mesebetsing le ka ba le mosebetsing ka lunch, ka ka nako ya bona ya ho ja hore ba kgone hore ba tlo reka ho nna.

Bo rapolasi ke le bitsitse mona kasheko hore re tlo buisana ka taba e mmuso a re tshepisitseng yona, hore o tlo refa diente tsa diphoofolo e sale ba itse ba tla fihla, re ntse re ba emetse le kasheko, hobane ha ba so re fe diente tse ba re tshepisitseng tsona. Jwale ke ne ke re nna re tsamayeng re ye diofising tsa bona, re yo ba hopotsa ditshepiso tse ba di entseng.

Nna ho ya ka nna ha ke bone AI e le ntho e ka re thusang. Ha ke bone molemo wa yona ha o fihla tabeng tsa di temo, ha ke bone le hore e tlo re tlo ha re sebedisa e tlo re thusa jwang.

O re metjhini e qetela batho mesebetsi yona e utlwisa bohloko hobane ke nnete, batho ba bangata ba lahlehelwa ke mesebetsi. Empa nna jwalo ka makgwebo le nna, hoja ne ke na le yona rapolasi polasi ne ke tlo hira yona metjhini eo hobane e sebetsa ka pele ebile ha e kgathale, tjhelete ya kena ha etswe hobane ha ke ba patale. Ha ke patale metjhini eo e bohloko yona haholo empa le nna ke motho wa kgwebo, ke batla ho etsa tjhelete.

Nna ka pono ya ka, basebetsi ba dipolasi ba tshwanetse hore ba tshwarwe hantle, hobane mosebetsi wa dipolasing ha se mosebetsi o monate. Ke mosebetsi o moholo ebile o kgathatswa o kgathatsa. Jwale ka pono ya ka ke bona hore ba tlamehile ba tshwaruwe hantle le mokgwa o ba kenang ka hona, ba tlamehile hore le bona ba phomole le tjhelete ya teng mokgolo oo ba o kgodiswang e be mokgolo o motle. Hobane ba sebetsa hara letsatsi, ba matheka a bona kgathetse. O tlamehile hore ba sebetse hantle ebile ba tshwarwe hantle.

Ntho eo o tlo qala ho etsa, o tlo tshela phoofo ka hara bucket kapa ka hara bucket, o tshela phoofo, o tshela metsi a belang, o tshele a futhumetseng, o tshele a batang, o fuduwe o no ntso fuduwa. Ho thwe re tjhesa phoofo ene ha o qetile o tlohele ho le jwalo hore ho bele ha o qeta ho bela o pheha setoto. Ha o qeta ho pheha setoto, o nka mmila oo tshela ka hara setoto, o wa o tlohela moo ho ne hore jwala bo nne bo kgone hore o etse bo bele bo bele. Ha o qetile o tlo tlhotlha, o tlhotlhe ha se bojwala bo butswitse.